Ndake ndafumana uncedo ndikhwele iteksi. Into eyenzekayo andinamali yokubhatala. Ndizigqibele ndinayo imali epokethini lam kodwa kuthe xa kufika ixesha lokubhatala ndizikhuthuza ndafumanisa ukuba ayikho. Ndake ndancedwa ngutata naye owayekhwele iteksi ngokundibhatalela. Loo nto ithetha ukuthi kum mandisoloko ndiyigcine kahle imali yam.

Umqhubi wemoto kufuneka angahambi ecaleni kwendlela, ahambe endleleni apho angazukwazi ukutshayisana nomntu oqhuba ibhayisekile. Kufuneka esoloko elayite iilayiti zemoto yakhe ukuze ambone umntu oza eqhuba ibhayisikile xa ihamba eca'kwendlela.

Abaqhubi beeteksi abathandi ukuba ubanike imali, ubhatale ngemali edibeneyo ekuseni. Loo nto iyabacaphukisa kwaye nam iyandicaphukisa.

Abantu bayosaba ukhwela uloliwe, baziva bengakhuselekanga kuba banintsi abantu abakhwela oololiwe. Ngaphakathi koololiwe kukhona ootsotsi abebayo izinto zabantu.

Ewe, zikhona iindlela eziphucukileyo ezenziwayo kwamanye amazwe ezingaphucula iinkonzo zeeteksi eMzantsi Afrika. Njengokuba singakwazi ukuyibiza iteksi sisebenzisa iimfonomfono zethu, amakhasi onxibelelwano, loo nto ingayiphucula iinkonzo zeetekisi.

Kubalulekile ukufumana i-learners license kuba ikuvulela amathuba okuba ufumane i-license ukwazi ukuqhuba imoto nawe.

Ndingacela itekisi ukuba ibase elayibrali apho bazokhuseleka khona ndisazi ukuba bazophinde babuye. Okanye ndithume umntu omdala ukuba abakhaphe abase elayibrali, abakhusele apha endleleni.

Ndicinga into okulibazisa iinqwelomoya ukuba zingafiki ngexesha yimozulu okanye yinqwelomoya inengxaki ethile kuyo.

Uxolo, mqhubi. Ndicela ungalitshayeli icuba apha eteksini indiphatha kabi. Okanye xa ungakwazi ukwenza njalo, cela undikhulule ndizame enye iteksi yokukhwela.

Abantu baselokishini bangavula amashishini amatsha bakhombise iitalente zabo kwizivakashi ezisuka ngaphesheya kolwandle ukuze bangaphelelwa ngumdla wokuvakashela iilokishi zaseMzantsi Afrika.

Ewe, sendisuka ukuyifumana imeko eyoyikisayo ndigibele iteksi. Kwatshayisana iimoto ezincinci phambi kwakhe, loo nto yandenza ndaziva ndidandathekile kuba bubomi babantu obu bulahlekayo.

Umntu onxilileyo ohamba ngeenyawo endleleni angadidizelela emotweni ehamba endleleni, agqibele seyitshayisekile. Okanye ethuswe yimoto eza emva kwakhe, imenze loo nto angene endleleni imtshayise.

Ndingathanda ukuvakatshela iMelika kuba iMelika inezinto ezininzi ezethusayo, igcwele nabantu abaninzi abaneetalente ezahlukeneyo.

Ixesha endizohlala ndilikhumbula apho zendisebenzisa i-e-hailing ezifana neeUber kuseBhayi apho ubomi kwakulula. Noba uphi na, uyakwazi ukufumana imoto ozoyikhwela nje ngokuthatha ifowuni kungene kwikhasi leUber.

Iinkonzo ezenziwa nge-hailing zininzi. Iinzuzo ze-hailing, iBolt ikuthatha phambi kwendlu yakho iyokubeka kule ndawo uya kuyo. Yona iteksi yawonkewonke kunyanzelekile uyikhwelele erenkini apho kukhwela mntu wonke, ikushiye kude nendawo apho uya khona.

Abaqhubi abanintsi bazigcina iimoto zabo zikwimeko efanele indlela ukubalekela iingozi ezenziwa ngemoto njengokufeyila kweteknoloji esemotweni. Loo nto igqibele seyenza imoto iwa okanye itshayisa enye.

Umahluko awukho kuba ibhasi ikubeka endaweni ekhuselekileyo noba ufike nini na ngexesha.